Fa o ya kwa bankeng o ya go adima madi, o tlhoka ditokomane tsa gago e leng tokomane ya gago ya boitshupo, karata ya gago ya banka, di-pay slip-i tse tharo, tsa dikgwedi tse tharo tse di fetileng go bontsha fa o na le letseno la go ka adima madi kwa bankeng le gore o ka kgona go duela madi a o a adimang ntle le matshwenyego ape.

O neelana ka bopaki ba letseno la gago la kwa tirong kana la mmereko o o dirang jaaka moipereki, mme gape o neelana ka bukana boitshupo ya gago le buka e o kwalang letseno la gago la kgwebo ya gago mo go yone.

Ya rona ya Aforika Borwa mme gape ba tlamelana ka dithuso tseo tse batho ba di tlhokang tsa go adima madi, go diragatsa ditoro tsa bone le go duela dikoloto dingwe tse ba nang le tsone gape le go isa bana kwa dikolong. Mme mmuso ga o a tshwanela go dira sepe ka seo gonne bo matšhonisa ba tlamela baagi ba naga ka ditirelo tsa botlhokwa tseo di ba tswela mosola letsatsi le letsatsi mo matshelong a bone.

Ke ka gonne go na le batho ba le bantsi bao ba nang le kgatlhego ya go ananya madi a bona gore ba kgone go diragatsa ditoro tsa bona, le go tsweletsa go godisa madi a bone. Mme tsone di re ama ka tsela e nngwe e e siameng thata gonne di re thusa go ka tswelela pele di re thusa gape le go boloka madi a rona a sireletsegile a ntse a ananya, mme gape di re thusa ka go tsweletsa matshelo a rona letsatsi le letsatsi o itse gore madi a gago a ananya kwa bankeng.

Dikotsi tse di ka nnang gone tse di amanang le go fetoga-fetoga ga ditlhwatlhwa tsa madi ke gore batho ba latlhegelwe ke madi a bona ao ba tsentseng mo dikgwebong gore dikgwebo di gole, mme gape le batho bao ba dirisang ditsela tsa go godisa madi a bona tsa kwa dinageng tse kwa ntle di feleletsa di dira gore ba latlhegelwe ke madi a le mantsi. Mme gape batho ba ba kwa dinageng tse di kwa ntle ba ba nnang mo nageng ya Aforika Borwa ba feleletsa ba latlhegelwa ke madi a mantsi fa ba boela mo nageng.

Go ya ka nna ditlhwatlhwa tsa madi di ama kgwebo ya boditšhabatšhaba ka tsela e e sa siamang go nne dinaga tse dintsi ga di dirise madi a a tshwanang mme bontsi jwa tsone bo dirisa di-currency tseo di farologaneng mme le boleng jwa tsone bo farologane thata. Ditlhwatlhwa tsa madi di ama dikgwebo tsa boditšhabatšhaba ka tsela e e botlhoko thata gonne bontsi jwa dikgwebo tsa boditšhabatšhaba ga di kgone go dira letseno ka ntlheng ya ditlhwatlhwa tse di fetogang gangwe le gape tsa madi.

Batho ga ba itlhophele go tsenela UIF le gore ba e gogelwe mme gore o itse gore o ka bona kae dithuso tsa UIF o ka tsena mo mafaratlhatlheng wa dira dipatlisiso ka ga UIF-e. Mme gape o ka etela dikantoro tsa bone ko ditoropong tse di farologaneng tsa naga gore o tle o kgona go bona thuso e o e tlhokang ka ga ditirelo tsa UIF-e.